Go nna le founu ya gago ya ntlha go ile ga fetola jang botshelo jwa gago jwa letsatsi le letsatsi, tsela e o dirisang o dirisanang le batho ba bangwe ka yona kgotsa mekgwa ya gago ya go buisana le batho ba bangwe? E fetotse botshelo jwa me ba ba botoka gonne ne ke kgona go buisana le batho ba ba leng kgole ke kgona go buisana le bona nako le nako fa ke tlhoka thuso ya bone.

Re aretse re bona batho ba tsaya matshelo a bona ka lebaka la go sotlakakiwa mo mafaratlhatlheng. Fa o ka bona motho a tshela ka letshogo, ebile a go kaela fa a sotlakakiwa mo mafaratlhatlheng o ka mo thusa jang? Nka mo thusa ka mo eletsa gore a se tseye sepe se a se utlwang kapa a se bonang kgotsa a kanya ka sona se leng mo mafaratlhatlheng a se isa tlhogong. Mafaratlhatlha ke lefelo la boralokelo, ga se lefelo le re ka tseyang maele mo go lona.

Batho ba le bantsi ba sotlwiwa ke ba bangwe mo moweng mo mafaratlhatlheng mme bangwe ba feleletsa ba tsaya matshelo a bona. A o kile wa itemogela tshotlakako eno mo mafaratlhatlheng tlhalosa? Nnyaa, nna ga e se nke a nkitla ka iphitlhela ke le mo maemong a a reng yalo.

Go tlhatlhobiwa dintlha go netefatsa gore ke boammaaruri, go dirwa ka ntlha ya gore ba dira dipatlisiso go feteletsa, ga ba tseye se ba se utlwang fela ba se phatlhalatsa ntle le go netefatsa bonnete ba sone. Ba dira dipatlisiso gape ba leka go kaya le ko mongwe wa ditaba go ka kry-a sengwenyana kgotsa batho ba ba itseng sengwe ka seo ba se buang gonne go netefatsa seo e tle be go buiwa ka sone.

Botlhale jwa maitirelo bo amile matshelo a batho mo go makatsang ka nako ya COVID-19 gobane batho, matlhale a batho a ne a ne a direla batho letseno, matlhale a batho e na a phedisa batho. Gopola ka nako ya COVID-19 go ne go nniwa ka mo dintlong go sa tswiwe mongwe le mongwe o ne a tshwanetse go dira se a ka se kgonang gore a tle a itshedise ka moo o ne a palela go ya a ya makgoweng a yo go itirela letseno a tshwanetse go dirisa botlhale ba ga a le mo lapeng a itirele sela le sela a kgone go tshela jaaka motho. So botlhale jwa maitirelo bo amile matshelo a rena mo go makatsang.

Pele kgwatha sellathekeng sa gago se kgwathele kwa fatshe fela mo pele ga mo go na leng nka re network, go na le mo go kwadilweng gore Wi-Fi. Ke rata gore o kgotlhe fo teng mo go kwetsweng Wi-Fi mo teng, o kgotlhe mo teng e tlo go bontsha mo gongwe go kwadilwe gore connect, mo go kwadileng connect mo teng o tlile go kgotlha mo teng o re connect, ga o fetsa go kgotla mo teng o tlo go bona lebitso la Wi-Fi e le goreng e kwadilwe mo go laeborari mo teng. Then o kgotlha mo lebitsong la Wi-Fi mo laeborari ge o tlile go lokela dinomoro tsa gago tsa pin mo teng gore o tle o kgone go golagana mogala wa gago o leng mo seatleng le Wi-Fi ya mo laeboraring ka moo ke phetho ke tu.

Nna ke letsetsa seromamowa ka mabaka a a rileng, ka nako nngwe ke rata go fitlhelela ke utlweletse mananeo. E be mo mananeng ao e be go nna le diphadisano tse rileng ba kgopela gore re kana o di tsenela ga o batla go di tsenela ee, ke ka moo ke tsa mogala wa ka ke letsetsa seromamoya le nna ke tle ke phadisana le ba bangwe ke araba dipotso, ke , ke dira tsela le tsela. Ka nako nngwe kgotsa e be ba botsisa dipotso tse e leng gore ke na le kitso ya tsona, ke a letsetsa seromamoya ke tle ke arabe dipotso tsela le tsela tse ke nang le kitso ya tsona.